Go na le morogo o monate o melang kwa nageng o mela ka bo one o nosediwa ke pula, batho ba le bantsi ga ba itse ka o ne ga ba o tsele tsiye mme morogo o monate o na le dikotla o aga le mmele.

Diapole dijalwa go tswa mo ditlhareng tsa apole o dirisa peo eo ya apole o epe khuthi o bo tsenya peu ya gago ya apole mo teng ga khuthi eo, ditlhare tse tsa diapole di tlhoka letsatsi le lekaneng le mmu o o nang le dikotla gore setlhare sa apole gore se mele sentle, o tshwanetse go nosetsa peo ya gago ka metsi a a lekaneng gore se kgone go mela sentle.

Ke tla di naya maemo a a siameng gore di atlege ke tshwanetse go tlhopha lefelo le le nang le lesedi le le nang le letsatsi le le ntsi le le nang le kelello le mmu o o nang le dikotla ke be ke tsenya monontsha gore ke di neye dikotla mme fa ke di jala ke tla fitlha kutu kwa teng gore medi o kgone go gola thata, ke tla di tlhola ka thobo mme ke tla di kgetlha mo mosong ka gonne fa ke di kgetlha mo mosong di tla nna le metsi le matute a monate ke tla sotha ka bonolo gore ke se senye kutu gore e kgone go ntsha tse dingwe tse dintsi.

E jalwa kwa kgaolong ya kapa bophirima ya Aforika Borwa kwa tlelaemeteng e e tlhomologileng le maemo a mo o itekanetseng dipeo di jalwa kwa bokhutlong jwa selemo mme di tlhokomelwa dikgwedi di ka nna lesome le bo robedi pele ga go kotulwa morago ga go kotulwa e ya tlhotlhorega mo letsatsing go ya tatso ya yone, e tlholegile le mmala wa yona mme e a omisiwa e bo e tlhopha go ya ka boleng jwa yone mme fa o e dira o tshela metsi mo koping o be o tsenya letlhare la gago o tshele sengwe se se ka e nayang tatso e e monate.

E neela ka melemo e re thusang ka tsa yona e re thusa go sireletsa di-cell le gore di seka di a senyega le go fokotsa go ruruga mo mebeleng ya rona, e re thusa le ka malwetse a pelo le go fokotsa mathata a tshilo ya dijo le gore masole a mmele ya rona e dule e itekanetse, di-minerals tsa yone le tsone dira re nne le marapo a maatla e ka re thusa le go fokotsa bolwetsi jwa kankere e na le dikotla.

Balemirui ba iphitlhela ba na le dikgwetlho di le dintsi jaaka dintlha tsa go nna le lefatshe diphitlhelelo e e lekanyeditsweng ya sekoloto, go tlhoka katiso mathata a phitlhelelo ya mebaraka le diphetogo ya tlelaemete, ditharabololo di akaretsa tshegetso ya puso tirisanommogo ya intaseteri, maatlafatso ya balemirui dikema tsa netefatso le ditemothuo e botlhokwa ya tlelaemete.

Balemi ba maungo ba lebane le dikgwetlho tse dintsi jaaka phetogo ya tlelaemete, go sa tlhomamang ga di tlhwatlhwa, tlhaelo ya badiri, tlhaelo ya metsi le mathata a mafaratlhatlha, go fenya seno ba ka dirisa mekgwa e e tswelelang pele go dirisa le go dirisana mmogo le dipuso le banna le seabe ba intaseteri.

Balemi ba maungo ba lebane le dikgwetlho tse dintsi jaaka phetogo ya tlelaemete go sa tlhomamang ga ditlhwatlhwa mathata a badiri le mathata a mafaratlhatlha, ditlhabololo di akaretsa mekgwa e e tswelelang e e tswelelang pele go itirisa le tirisanommogo ya di intaseteri.

Ke matute a a tlhakaneng a nang le fibre e ntsi dijeme ditatso tse di kgethegileng tse di atle tse di sa nne le sukiri maungo a omisitsweng a tlhago a tatso e e sa utlwileng le bo dinamune tse dingwe, maungo a nang le sukiri ka gonne batho ba rata ebile a tlala le tatso e monate.

Ke ditamati, dieie, dikomkomere le dikhabetšhe di re thusa gore boleng ba mmele wa rona e dule e itekanetse ka dinako tsotlhe le go gola bonolo le re thusa gape le ka botlhokwa jwa setso.

Dithoro le mabele di na le seabe se segolo mo tshireletsong ya dijo sejalo sa konokono sa di-million-e ditemothuo e e tswelelang go itshokela komelelo, dijo tsa thefosano, di phepho ntshokano ya bi-fuel, dijo tsa diphologolo, ditiriso tsa madirelo, metswako ya dijo le melemo go kgona go feto fetoga ga mabele le go ikanya ga mabele go dira gore e nne sejalo se se botlhokwa mo matshelong a batho.

Temo ya wine e kaya temo ya merara go dira wine ga se sejalo ka bo sone mme go na le mo ke tiriso e e rileng ya temo ya merara, temo ya wine e akaretsa go jala merara ya merara go roba merara le go tlhagisa wine.

Ke ka tlhoka lefatshe kgotsa sebaka se se tshwanetseng se senang le lesedi le le siameng, metsi le kaelelo ya metsi dipeo kgotsa dijalo jaaka merogo, maungo kgotsa ditlhatshwana didiriswa tsa motheo tsa go dira tshingwana jaaka ditshofo le diharaka, le ditshwana tsa go nosetsa go baakanyetsa le go tlhomela mmu, mmu wa ka tshwanetse o nne o o siameng o nonneng o nang le PH e e siameng le tekanyetso ya dikotla tsa dijo tsaka, motswedi wa metsi phitlhelelo ya tlamelo e e akanyegang ya metsi go tshola dijalo tsaka di nne le metsi ka dinako tsotlhe.

Mokgwa wa temothuo o tswelelang temothuo ya bošwa tsweledi di-chemical-e tse di farologaneditsweng, pusetso ya bonno le tshomarelo go sireletsa dimela tsa naga le diphologolo tsa naga, bojanala jwa tikologo le go nna le seabe ga baagi go rotloetsa go itsetsepela le bošwa jwa selegae, ditifikeiti le di tirisanommogo go netefatsa maemo a go itsetsepela go tsamaisana le mekgele ya lefatshe lotlhe ya mefuta ya ditšhedi go emisa tatlhegelo ya mefuta ya ditšheledi e re tshegetsa tsweletso ya tikologo le maikaelelo a tshomarelo.

Korong, raese, mabele di botlhokwa mo pabalesegong ya dijo, di botlhokwa mo temothuong e e tswelelang di botlhokwa jwa le botlhokwa jwa ikonomi ya rona, di re thusa go gore mebele ya rona e dule a itekanetse ka dinako tsotlhe phepo ya rona e nne sentle, di re thusa le ka dikotla gore re dule mebele ya rona e itekanetse ka dinako tsotlhe le re thusa le ka tshilo ya dijo gore re seke ra nna le mebele e e fokolang.

O tshwanetse go itse ditlhokego tsa tikologo e o tlo go lemang mo go yone tlelaemete ya mediterranean, mmu o tlo go lemang mo go one a ke mmu o itekanetseng sentle le temperature e tshwanetseng, o tshwanetse go itse peo kgotsa le go tsaya di-cuttings mme o jale peo ka sekgala se se lekaneng le tlhokomelo, o itse le gore o tshwanetse go e nosetsa jang le kotulo gore o tshwanetse go itse o tlile go ikotula morago ga dikgwedi di le kae o tshwanetse go itse o tshwanetse o tlile go ikotula morago ga dikgwedi di le lesome le bo robedi.